Ho bohlokwa hore motho a tsebe ho re ha nka insurance hore o tlo lefa bokae ka premium. Nakong tse ngata batho haba elellwe hore insurance , insurance policy e tlo lefa tjhelete e ngata ke tsona tse turang ho feta. Jwale ho batlahala hore batho before ba etsa qeto e kgolo jwalo a dule fatshe, ba ba shebisise ho re ke efeng insurance policy e tla ba tshwanela. Le ho re ke efeng e ba tla kgonang ho e patalang hantle.

Ha ke so ka ke sebedisa monyetla wa ho feta tekanyo. Ka hobane bophelo bo re bo phelang hona jwale ha bo turi haholo. Jwale ke ya kgona ho lefa dikoloto tsa ka ka nako, ke kgona ho di lefa le hantle, ha ke se nkile sekoloto.

Kgwedi e tsamaya boima ha banka e nkile tswala ya yona tjhelete ya monyetla wa tekano. Ke ka hobane tlamehile o lefelle sekoloto sa hao. Mara ke ntho e ntle ho lefella sekoloto sa hao, ka hobane e o beha maemong a matle hore o ska hlola nka tjhelete ya monyetla wa tekano.

Toropo e ke dulang ho yona, kannete Insurance ya lepato ke yona e tummeng. E tuma tjena ka lebaka la hore theko tsa teng di tlase, batho ba bangata ba kgona ho re ba e nke ho re ba itshirelletse ka hobane matsatsing a nana ha ona bonnete ba hore ho tla etsahalang ka wena. Jwale dipapatso tse ke di bonang tsa insurance ya lepato ke tsa Avbob le tsa Hollard, ee.

Ho na le tsela tse ngata tsa ho qala letsete. E tlwaelehileng haholo ko, ko ho etsa stop thirty two day fixed deposit. Mo le kenyang tjhelete e ka hara account-o le e kwale for matsatsi a thirty two. Ka mora thirty two days tjhelete e kgutla e thotse interest.

Eya haholo o batleha hore motho ha lo kadima tjhelete bankeng, credit record ya hae be eme hantle ka hobane ke yona ntho e tla bontshang hore motho onana wa kgona ho lefa dikoloto tsa hae ka nako. Jwale ha o na le credit record e ntle, banka ha e no tswafa hore e o kadime tjhelete ha o e hloka.

Taba ya pele e re tla buang le motho a tshwereng tjhelete tsa rona tsa stockvel-e ke hore a nahane leqheka la ho lefa tjhelete eo. Ka hobane ha wa loka hore yena a sebedise tjhelete ya rona bohlaswa. Ka nako e rona ne re entse di-plan-e ka yona tjhelete eo. Sa bobedi yena motho eo tlamehile a batle tsela ya hore, a kgutlisetse tjhelete tsa rona. Le ha ka rekisa phahlo ya hae ka tlung, o tla be ho lokile. Ya boraro ke hore ha sa kgone re bitsa maponesa ra mo tshwarisa.